Zwine muvhuso wa nga ita ndi u ita maṅwe mabisi a u kona u ṋamedza vhathu, mabisi a fanela u dzula a hone awara iṅwe na iṅwe uri vhathu vha kone u sa vha na thaidzo ya mabisi. Vhathu vha sa vhe na thaidzo ya u ṱahelelwa nga mabisi, mabisi a fanela u engedziwa ha dovha hafhu ha ḓisiwa na dzi thekhisi dzine dzi ḓo thusa na tshidimela tshi nga thusa zwihulu arali tsha vha hone. Hu fanela u vha na maṅwe mabisi, dzi thekhisi na tshidimela tshine tshi ḓo thusa. Mabisi a fanela u engedziwa uri hu sa vhe na thaidzo ya u ṱahelelwa, hu sa vhe na thaidzo ya u sa wana mabisi nga tshifhinga ngauri vhathu vha vha vha khou ṱoḓa u shumisa zwiendedzi ngauri vhaṅwe ndi vhana vha zwikolo vhaṅwe ndi vha vhashumi.

U gonyiswa ha mbadelo dza bisi zwo nkwama musi ndi tshi ṱoḓa u endela ngauri muholo u vha u sa khou tenda ngauri hu na zwinzhi zwine nṋe wa fanela u ita nga tshelede, zwino u gonyiswa ha mbadelo dza bisi zwo ita uri ndi vhone uri ndi humbule.

Zwifhinga zwa mabisi zwo tiwaho kha vhupo ha hashu hune nda zwi wana hone ndi a zwi wana nga tshifhinga lune a thi ḓiwani ndi tshi khou lenga u ya mushumoni, a thi ḓiwani ndi tshi khou lenga u ya mushumoni. Ndi a ṱavhanya nda buba nda bva hu tshe na tshifhinga uri mabisi ndi a wane nga tshifhinga tsho tewaho nga uri, uri ndi sa lenge u ya mushumoni na vhaṅwe vha ya buba vha ṱavhanya vha ṱavhanyela mabisi a tshenetsho tshifhinga.

Hai a thi a thu ṱangana nazwo fhedzi arali nda ḓiwana ndi kha iyi nyimelo hune ndi tshi ya nda vhudzwa u pfhi mutengo wo gonya fhedzi ndo fara masheleni o eḓanaho bisi nga mutengo wa kale. Ndo vha ndi tshi ḓo ita dziṅwe puḽane uri ndi wane tshiendedzi tshine tsha ḓo ntswikisa hayani. Ndo vha ndi tshi ḓo ṱoḓa dzi thekhisi kana iṅwe puḽane ine nda nga i ita kana nda amba na mureili wa bisi uri tshelede yanga a i swiki nahone ndo vha ndi sa zwi ḓivhi zwa uri mitengo yo gonya. Ndi ndo vha ndi tshi nga humbela u tendeliwa ḽeḽo ḓuvha uri ndi ṋamele, tshifhingani tshi ḓaho ndi ḓo ḓa na tshelede yo linganaho ngauri nṋe ndo vha ndi sa zwi ḓivhi zwa uri mitengo yo gonya.

Sa muthu ane a dzulela u shumisa bisi u ya mushumoni nga zwifhinga zwa zwiṱereke zwa mabisi, ri wana ri sa khou farea zwavhuḓi ngauri hu vha hu si na zwiṋamelo, hu vha hu si na mabisi a u ṋamela lune ra kundelwa u ya na u vhuya mushumoni fhedzi ri a ita dziṅwe puḽane kana ra ṱoḓa thuso huṅwe hune ra ḓo kona u ṋamela ra ya mushumoni ra dovha hafhu ra vhuya. Thuso dzine dza nga dza thekhisi, huṅwe ri a ita na u ṋamela zwidimela zwa ri swikisa mushumoni zwa dovha hafhu zwa ri vhuisa mahayani ro tsireledzea. U vha na zwiṱereke zwa mabisi zwi a ri kwama nga nḓila i si yavhuḓi ngauri ri vha ro bvisa masheleni a si na vhukono lwa ngauri tshelede iyo i vha yo ḓala vhukuma lune a ri faneli u thithisiwa kha u ya na u vhuya hashu mishumoni.

Ndo no ḓiwana ndi tshi khou shumisa bisi nda sa fariwe zwavhudi nga mureili wa bisi, he nda vha ndi tshi khou tsa hone mureili o mphirisa a ntsitsa phanḓa hune ndo vha ndo no fhira hune nda khou fanela u tsa hone, zwo ralo ndo amba nae nda mu ṱalutshedza uri zwe a mpfharisa zwone a tho ngo zwi takalela nahone a tho ngo kona u farea zwavhuḓi. Ndo mbo ḓi dovha hafhu nda amba na vhahulwane vha mabisi nda vha ṱalutshedza nga thaidzo ye nda ṱangana nae nayo nga mureili wavho, vha tandulula vha amba na uri zwe a ita zwo vha zwi si zwavhuḓi na uri a songo tsha dovha. A fhiwa lunwalo lwa u thoma lwa uri arali a dovha a ita zwithu zwo raliho u ḓo pandelwa mushumoni, u fanela u fara vhaṋameli zwavhuḓi.

Zwine zwa nga itwa u thivhela migwalabo kana u tandulula migwalabo ya mabisi ndi u vhona uri vhareili vha khou badelwa miholo yo linganaho na u badelwa nga tshifhinga. Hu dea hu dovha hafhu ha tea u vha na nyambedzano ya vhuḓi vhukati ha vhashumi vha mabisi, ha vha na u thetsheleswa ha vhareili na vhanameli, hu dovha hafhu ha fanela u vha na miṱangano ya u kona u amba na u tandulula dzi khaedu dzine vhareili kana vhashumisi vha mabisi vha vha vha nadzo. Hu tea u vha na u ṱhonifhana na u hulisana na u shuma zwavhuḓi na u kona u amba zwavhuḓi ha vha na nyambedzano ya vhuḓi vhukati ha vhashumi vha mabisi.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabisi musi ndi tshi khou lingedza u ya tshikoloni, hovha hu na migwalabo ya mabisi zwezwa ita uri ri sa kone u wana mabisi a uya tshikoloni. Ndo swika ndo lenga ngauri ndo tea uri ndi ṱoḓe tshiṅwe tshiṋameli tshine nda ḓo swika nga tsho tshikoloni, nda fhedza ndi tshi vho shumisa maṅwe masheleni u badela thekhisi uri ndi kone u swika tshikoloni. Zwo nkwama nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri na kha magondo ho vha hu sa khou tshimbileya zwavhuḓi nga ndavha ya migwalabo ya mabisi ye ya vha i hone.

Tshenzhemo yanga yo ḓoweleaho kha vhupo ha thekhisi nga awara dza mushumo ndi ya uri dzi thekhisi nga awara ya mushumo dzi tshimbila zwavhuḓi nahone dzi vha dzo ḓala lune a dzi shothi. Ahuna ṱhahelelo ya dzi thekhisi ri dzi wana nga tshifhinga, a hu na u lenga na tshumelo ya hone ndi ya vhuḓi.

Zwiṱitshi zwa dzi thekhisi zwi shela mulenzhe kha u shuma zwavhuḓi ha dzi sisiṱeme dza thekhisi, dza bisi ṱhukhu ngauri dzi thusa kha uri vhathu vha ḓivhe hune vha kho uya hone. Vhathu vha dovha hafhu vha vha vho tsireledzea musi vha tshi shumisa bisi ṱhukhu. Sisiṱeme iyo i dovha hafhu ya vha yo dzudzanyea, ya vha yo tsireledzeaho na uri yo leluwa kha vhathu uri vha i shumise.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo fhethu hune nda ṋamela hone thekhisi, khaedu ye nda ṱangana nayo ndi ya uri ḓuvha ḽe nda vha ndi tshi khou ṱoḓa u namela thekhisi thekhisi dzo lenga u swika zwa ita uri ndi swike mushumoni ndo lenga na vhaṅwe vhe ndavha ndi navho vho swika mushumoni vho lenga vhaṅwe vha swika zwikoloni vho lenga ngauri thekhisi dzo lenga u swika ra dovha hafhu ra badeliswa mitengo yo kalulaho ire nṱha ndi zwone zwe ra ṱangana nazwo. Ro zwi kunda nge ra amba na vhahulwane vha thekhisi vha sumbedza zwa uri a zwi tsha ḓo dovha zwa vha hone zwo iteaho thekhisi a dzi tsha ḓo lenga dzi ḓo ṱavhanya u swika na vhathu a vha tsha ḓo badela mitengo yo kalulaho.

Zwithu zwine ndi sa zwi takalele nga u shumisa tshinamelo tsha ṱireini, ndi uri ṱireini dzi a ḓala wa wana ri tshi khou kwanyana hu sina na vhupfhelo ha mare, ha dovha hafhu ha ḓala phosho ya vhathu. Ṱireini i tshimbila nga zwifhinga zwayo, ndi ḓo balelwa u tshimbila nga tshifhinga tshanga musi ndi tshi ṱoḓa uya hune nda kho ṱoḓa uya hone, tshiṅwe tshine nda si tshi takalele nga ṱireini ndi uri musi hu na mutsho u si wa vhuḓi kana hu na migwalabo ṱireini idzo dzi a ima u shuma wa wana u sa khou kona uya fhethu hune wa kho ṱoḓa uya hone, na uri ṱireni dza tshinyala u ya balelwa u tshimbila wa ya hune wa kho ṱoḓa uya hone na uri ṱireni a dzi koni u swikisa hafho hune wa kho ṱoḓa uya hone ngauri dzi tshimbila kha tshiporo fhedzi.

Musi Metro rail i tshi dzhia tshifhinga tshilapfu u lugisa zwiṱitshi zwa ṱireini nga murahu ha musi zwo tshinyadzwa nga misi ya migwalabo ndi zwi tevhelaho zwine zwa ita uri i lenge, hu vha hu na masheleni ane a khou shotha, u lugisa tshiṱitshi tsha ṱireini zwi a ḓura zwi ṱoḓa masheleni manzhi, hu vha hu si na masheleni ane a dzula o lindela u lugisa tshiṱitshi tsha ṱireini, zwiṅwe hafhu ndi ṱhahelelo ya zwishumiswa, nga uri zwishumiswa zwine zwa fanela u shuma kha u lugisa zwi vha zwi siho kana zwi tshi khou shotha zwi songo lingana, hu thoma ha fanelwa u lindela muvhuso u tshi ḓisa masheleni, masheleni a u lugisa na masheleni a u renga zwishumiswa zwine zwa khou ṱoḓea uri zwi kone u wanala na u kona u lugisa zwiṱitshi izwo.

Ndi vhona u nga vha zwi langula nga uri ha vha na zwifhinga zwo vheiwaho zwine zwi dimela zwa fanela u vha zwi tshi khou bva zwi tshi dzhena nga zwo, zwidimela a zwi sokou takuwa, zwi takuwa nga tshifhinga zwa dovha hafhu zwa swika hune zwa khou ya hone nga zwifhinga zwo vheiwaho, hu dovha havha na nyambedzano vhukati ha vha reili na vhashumi vha zwiṱitshini uri zwidimela zwi fanela u tshimbila nga nḓila ifhio, arali hu na u lenga kana u tshinyala kana hu na migwalabo ya zwidimela hu fanela u dovha ha shandukiswa zwifhinga, afho fhethu uri zwidimela zwi kone u tshimbila zwavhuḓi hu fanela u vha hu na nyambedzano ya vhuḓi vhukati ha vha shumi vha kha izwo zwidimela uri hu vhe na tshumisano ya vhuḓi na uri vhanameli vha kone u wana tshumelo ya vhuḓi.

Tshenzhemo tshanga nga ha vhaṱoli vha thikhithi nga tshifhinga tsha u tshimbila nga tshidimela, tshi vha tsha vhuḓi nga uri zwi a thusa uri vhathu vha sa soko dzhena kha ṱhirei vha songo badela kana vha si na dzi thikhithi, zwi a ṱoḓea uri vha vhe hone, uri hu vhe na u tshilisana zwavhuḓi na u tshimbila zwavhuḓi hanefho kha ṱireini hu songo ṱanganana, muthu muṅwe na muṅwe u fanela u vha a na thikhithi ngauri vhaṅwe vha a ita vhugevhenga ha u dzhena kha dzi ṱireini vha songo badela kana vha si na idzo thikhithi dzine dza ṱoḓea, vhaṱoli vha dzi thikhithi kha zwidimela vha a ṱoḓea nga maanḓa uri hu vhe na u tshimbila zwavhuḓi hu savhe na vhugevhenga.